Ditlamelwana tsa boithabiso le botshelo jo bo siameng, thuso ya loago le ikonomi, ditleliniki tse di kgethegileng tseo di leng gaufi le bagodi, batlhokomedi bao ba tlileng go tsamaya motse o mongwe le o mongwe, ka gonne go na le bagodi bao ba sa tlholeng ba kgona go ya bookelong.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi, ka gonne ko teng go na le batlhokomedi bao ba tswang dikolong tse tlhwatlhwa, tseo di ba rutileng ka go ba tlhokomela. E bile kwa teng ba tlile go fitlhela tshireletso le tlhokomelo e e ba siametseng, gore ba nne le botshelo jo bo botoka.

Go fa lorato le maikutlo a a siameng, go netefatsa thuso ya madi le dijo. Go fa tshireletso ya botsogo le go dira gore batsofe ba nne le karolo ya setso le losika, le go sireletsa seriti sa bona, mme ke akanya gore seo ga sa farologana thata le se e leng boammaaruri.

Setso se bona botsofe madi e le tlotlo le botlhale. Se supa gore batsofe ba tshwanetse go tlhokomelwa ke bana le losika, ka gonne ke bona ba ba godisitseng bana ba bona. Ka moo, ke nako ya bona hore le bona ba tlhokomele ebile ba sireletse bagolo ba bone.

Lelapa le tsaya karolo ka tlamelo ya letsatsi le letsatsi le , fa setšhaba sone se tshegetsa ka ditirelo, di-policy le ditlamelo tse di oketsegileng, mme seno se farologana go ya ka , ka gonne setso se sengwe le se sengwe se na le dithuto tsa sone tse di sa tshwaneng le tsa setso se sengwe.

Ditleliniki tse di kgethegileng, badiri ba tlhokomelo, bapalami ba botsogo, go mme le tshireletso.

Mafelo ao ke a itseng a go tlhokomela bagodi a bitsiwa old age homes. Go mme o ne a duelwa kgwedi e nngwe le e nngwe. Ditirelo tseo di fiwang ko mafelong ao ke badiri ba tlhokomelo, bao ba netefatsang gore bagodi ba tlhokometswe sentle ebile ba phedile sentle mo moeng, kgotsa ga gona malwetse ao a ba tshwenyang. Tshireletso, bapalami ba botsogo. Go mme, mo mafelong a mangwe go na le metshameko eo bagodi ba e tshamekang, gore ba seka ba jewa ke bodutu.

Puso e tshwanetse go nna le thulaganyo e e rulagantsweng ya go tlhokomela bagodi, gore ba nne le botshelo jo bo tletseng tlotlo, tshireletso le tlhokomelo ya botsogo. Go mme seno se ka tokafadiwa ka go netefatsa gore thulaganyo eo e diriwa sentle, ebile e diriwa ka maemo a a kwa godimo, gore batsofe ba tshele sentle, ba seka ba tshwenngwa ke tsa lefatshe.

Pension-e ya puso e dira gore botshelo jwa batsofe bo nne botoka. Ebile ba kgone go itirela dilo tseo ba di tlhokang.

Pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe e fiwa mongwe le mongwe yo o nang le dingwaga di le some thataro. Fa o fitlhile mo dingwageng tseo, ke gone o ka kgona go e amogela.

Ke akanya gore e tokafatsa madi mo lelapeng, ka gonne le yone e thiba mo e ka kgonang teng, ebile e kgona go tlhokomela mong wa yone ka sengwe le sengwe seo a se tlhokang.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e fa a na le dingwaga di le some thataro, mme ke bona seo e le ka ntlha ya gore fa o fitlhile mo dingwageng tseo, o tsofetse ebile o ka se kgone go dira.

Re ka dira gore go nne le letsatsi, leo e le goreng go nna le dipagami tsa mahala, tseo di tla tsayang batsofe, di ba isa dipetlele, kgotsa go nne le badiri ba tlhokomelo, bao ba tla latelang batsofe kwa malapeng a bona, go ba fa melemo ya bona, gore malwetse a bone a tokafala.

Re ka dira gore badiri ba tlhokomelwe, ba be le letsatsi leo ba tla yang go ba tlhola kwa malapeng a bone, kgotsa ga nna le dipagami tseo di ba isang bookelong ka letsatsi le le rileng.

Ditirelo tsa bona tsa potlako di thusa matshelo a rona, ka gonne di a tokafatsa sengwe le sengwe se re se tlhokang, re kgona go se fitlhelela ka ntlha ya ditlamelo tsa pholo.

Go botlhokwa, ka gonne re le batho ga re lekane. Go mme le batho ba kwa mekhukhung ba na le toka ya gore ba ka fitlhelela thuso kwa ditleliniking. Ke ka moo go leng botlhokwa gore ditleliniki tse di tsamayang di tsamaye motse mongwe le mongwe, ka gonne batho ba bangwe ba di kobo dikhutshwane. Go mme le bona ba kgone go fitlhelela thuso le melemo eo ba e tlhokang.

Ke malwetse a go tshwana le letshololo, malwetse a letlalo, ditlhabi le ditlhabelo go mme le mofikelo.

Ke ka ntlha ya gore, mo magaeng palo ya batho e kwa tlase, ka jalo puso ga e bone go tlhokega go aga kago e e kgolo. Go mme, baagi ba amega ka tsela e e sa siamang, ka gonne fa ditleliniki di le kgakala, ha se batho ba botlhe bao ba tlileng go kgonang go di fitlhelela.

Ba amega ka tsela e e sa siamang, ka gonne fa ba tlhokile melemo ya bona kwa ditleliniking, seo se raya gore malwetse a bona a ka ba gatelela. Go mme ba tshwanetse go ya kwa dipetlele, tseo di leng gaufi, gore ba kgone go fitlhela melemo eo ba e tlhokang, gore ba kgone go tokafala.

Ke ka ntlha ya gore ka nako tse dingwe o tla fitlhela go sena tirisano mmogo kwa ditleliniking, kgotsa nako e nngwe o ka ema sebaka, mme bolwetse ba gago bo go gateletse kgotsa wa fitlhela ba re melemo ga e teng, ga ba itse gore e tlile go nna teng leng, mme seo se dira gore batho ba le bantsi ba boife go ya kwa ditleliniking ka ntlha ya gore ba sena bonnete ba gore ba tla fitlhela thuso.